Ba lebelela dingwaga tsa gago le gore o dira kae gongwe o dira tiro e e ntseng jang, bao gape ba lebelela le credit score ya gago, le gore o dirisa jang madi a gago mo kgweding.

O tshwanetse go lebelela seemo sa gago sa madi gore o eme jang o dirisa madi jang e bile le gore o sala ka bokae fa o setse o o dirisitse madi ka kgwedi, gape o tshwanetse go lebelela credit score ya gago gore ya eme sentle, e siame gongwe e mogare, se sengwe gape se o tshwanetseng go se lebelela ke bokamoso ba gago tse re se bitsang dipolane tsa bokamoso, gore o ikaeletse go dirang ka sekoloto se o tlabeng o se tsaya, dikarata di a farologana go na le dikarata tse di sa gogeng dinamane tse dintsi go na le dikarata tsa bana ba sekolo re ka re di-student credit card go na le dikarata tse dingwe tsa kgwebo jalo jalo.

E ya ke ya dumela histori ya gago ya sekoloto e ka ama sekoloto se o lekang go se tsaya, gonne ba lebelela gore a mme go a tshepegala kana jang ka jalo go tokafatsa se o ka netefatsa gore o patela ka nako e bile o feleletsa le go patela dikoloto o tsotlhe tse o nang le tsone a siameng wa kgona go adima le go dirisa madi ga gago o tshwanetse go go bankanya gore o kgone go nna o salelwa ke sengwe.

Phoso e batho ba bantsi ba e dirang ke go bua maaka o tshwanetse o bue nnete gore o kgone go kry-a thuso e o e batlang, gape o tshwanetse go tsaya sekoloto se o itseng gore o tla se kgona le credit score ya gago o tshwanetse o e bankanya e nne maleba pele o tla gobatsa sekoloto.

Go botlhokwa thata go buisa melawana le dipelo e e beilweng gore o kgone go tlhaloganya gore o kgone go itse gore eng ke eng, go botlhokwa gore o e tlhaloganye gore pele o itsenya mo mathateng o tshwanetse gore fa o sa tlhaloganye botoka o boela kwa go bona ba go tlhalosetse sentle o kgone go tlhaloganya gore o itsenya mo go eng, gonne o tla bona go le thari gore o setse o le mo mathateng ka nako eo o ka se kgone go boela kwa morago go o setse o tsere sekoloto se o ne o sa se tlhaloganye ka jalo nna fatshe kopa mongwe o itseng a go tlhalosetse o kgone go itse pele o ka sign-a sengwe.

Go nna le kitso ka tsa madi go botlhokwa e bile go ka thusa batho ba bantsi go ka ba thusa gore ba efoge mathata a leng kgakala le bone fa o na le kitso o tla itse gore o kgona go dirisa madi jang e bile o kgona go save-a bokae, gore o seka iphitlhela o le mo dikolotong tse di boteng teng, ka jalo ke a dumela fa motho a na le kitso ya tiriso ya madi o tla kgona go tsaya ditshwetso tse di maleba e bile a nna a sena le sekoloto.

Banka e lebelela gore o amogela bokae e bo e lebelela le credit score ya gago, abo ba lebelela le gore o dirisa madi jang, mme morago ga foo ba tlile go bolelela gore madi ga o a busa a sekoloto a na le dinamane bona ke bone ba itseng gore madi a teng a nna bokae, mme go le gantsi madi a teng ke a kwa godimo dimo, mme batho ba le bantsi ga nke ba ela setlhogo gonne ba bo ba sena gore ba ka yang teng ele yona tsela ya bone ya bofelo.